Ya pele e nka etsa ke hore ke shebe hore marang rang a ka a tshwere hantle, ha ebe a ntsa tshwere hantle nthwe nka e etsa ke hore ke founele batho ba ke sebedisang marang rang a bona ho ba bolella hore ke na le mathata le marang rang a bona, ha a tshware hantle ba ntokisetse.

Ke tlo tlameha hore ke founele batho ba ke sebedisang Wi-Fi ya bona ho ba bolella hore e timme ba ntukisetse hobane ke ya e patala ebile nako ya hore teng ha eso fele. Hobaneng e etsa jwalo?

Ho se ho le bobebe haholo ho fumana motho lemong tsenana ha o batla ho mo tshwara ka mohala. Hobane mohala ona wa lethekeng o entse maphelo a rona a be bobebe kannete, pele ho ne o no tla tlameha hore o ngole lengolo le nke dikgwedi hore le kgone ho kgutla ho wena. Jwale hona tje bo entse bophelo bo be bobebe hobane o kgona ho tshwara motho ka mohala ebile a arabe hona tje. Haebe o fumanetse motho mosebetsi wa batliwa hosane. O mo tshware ka mohala ebile o a tla ho bobebe haholo.

Tsa sejwalejwale e le tsona tse hantle, tse entsweng hantle hobane ha di tshwane le tsele tsa kgale. Lebaka le etsang hore ke kgethe tsa hona tje ke hobane ho se ho hodiwe le technology e etsa dintho di be bobebe haholo. Ke ka hoo ke bona tsa hona tje di pontsho e le tsona tse ke di ratang, hona le tsa kgale.

Ka ho fetisa ka ho thola ntho e tlang, ke internet signal e tswang ho . Ha e qeta e tlo e fetisa, e ise ho di-tower. Ke ka hoo re tholang .

Hlokahalang ke hore mmuso o tla tlameha hore o re thuse tabeng enana ya mahae hore le rona re kgone hore re bana le internet. Hobane nako tse ding o tholahala hore ha o ile kwanana library, ha le le bangata le e sebedisa, e ba ha e sebetse hantle, e etsa hanyane jwale e ka se kgone ho re thusa ha e etsa jwalo.

Rakgadi lebaka le etsang hore signal ya hao e ska ba ba teng ke hobane, monana dithabeng ha ho na internet. Re emele re fete teng monana ene re tla nne ntse re leka ntse re ya pele. Ha ho na signal hobane ha ho na internet ebile ha hona letho re tlo le etsang. Re tla tlameha, re fete mona, o tla no ntso lebella phone ya hao o bone hore e tla hlaha na internet.

Dikanale tse ke di fumanang monana ho satellite ya ka di ngata, di ngata haholo nako e ke tholang. Ke thola ha ha ke qeta ho cleaner hobane ha ke motho ya sebetsang. Jwale letsheare le kaofela, ke ba tsona tse ke di shebellang hobane di ntsha bodutu.

Ha ke bone ho na le phoso moo hobane ke mosebetsi wa bona. Ho tsamaisa taba tsa batho kapa ho rekisa taba tsa batho, ke tsela ya ho beha borotho tafoleng hore ba je, lelapa la bona le kgone hore le leje ba fepe malapa a bona. Jwale ha ke bone phoso ntho e bang phoso ke ha ba sa bue nnete. Ba bua maka ka maphelo a batho. O thole hore le maka ao ke ona senyeletsang maphelo a batho. Ka hoo hee ke ye ke sa utlwane le yona.

Sa pele se ke tlo se etsa kore, ke tlo kopa ho bona molaetsa oo founong wa hae ya hae, hape ke phethe ke leke ho e kenya ke bone hore e ntse mpha molaetsa eo. Ha ke qeta moo ke tlo kopa tshwarelo ho yena ke be ke mo jwetse hore phoso ha se ya ka. Phoso ke ya batho ba ke rekang data ho bona. Jwale ke kopa a ntshwarele, ke mo fe tjhelete ya hae, Ha ke qeta moo, ke tlo founela batho ba ba data ke ba hlalosetse ntho e etsahetseng hore ba kgone hore ba lokisetse yona.

Abuti Thabo, ke re ke leka ho kenya data mona. Ke enana e ntjwetsa hore e se e sebeditse jwale ha ke tsebe se e sebeditse jwang hobane ke qeta ho e reka hona tje e nketsetsa mathata. Ne ke kopa hore o mphe tjhelete ya ka ke tla yo e reka plek-eng e nngwe data hobane jwale tje eo o mphileng yona ha se yona. Ha ke eo ha ha e kene e ntjwetsa hore e se e sebeditse ene ha ke so e sebedise ke yona ona molaetsa wa teng. Ke kopa tjhelete ya ka.

Utlwa hee ausi Nthabi ankere hona moo Wi-Fi-eng ke kopa o shebe moo hore o e kentse hantle ka polakeng. E tlamehile e hlahise dintho tse tharo tse green, tse tharo wa mmala o green. Okay, haebe ho jwalo hee kena mo founung ya hao. Ha o kena, ko ko mohaleng wa hao o ye monana moo ho hodimo mane moo ho thweng ho Wi-Fi, o kene moo ha o qeta ho kena moo o re connect e tlamehile eo hlahisitse dinomoro tseo tsa Wi-Fi tseo wa di bona? Kena teng hee e re connect. O tlamehile o e oho ese e connect-ile? Okay hee, ke a leboha ausi.